Tender ya ka e ka ba, ya ho lemosa batho ka tsa HIV and AIDS. Nka etsa hore ke batle batjha ba bangata ba e le horeng ba na le tsebo ka tsa HIV and AIDS hore ba tsamaye motse le motse ba tsebisa batho, ba ba ruta ka lona lefu lena la HIV and AIDS. Ke nahana hore ke ntho e bohlokwa, e leng hore re le batho tshwanetse re tsebe bohlokwa ba teng, ke hoo ke re nna nka nahana tender eo ya hore re tsamaye metse le metse, re ruta batho ka lefu la HIV and AIDS.

Ke nahana hore molemo wa lebollo ke hore, ho bohlokwa haholo hore banna ba tsebe ka ditekanyetso tsa maphelo a bona le ka setso sa bona. Ho bohlokwa hore ha le le banna le tsebe ka setso sa lona, le ditekanyetso tsa setso sa lona, hore le tswa kae le ya kae, ho tlile jwang ho ba ne le lebollo hore le lona ka dinako tse tlang, le tle le kgone ho ruta bana ba lona, le bona ba tle ba tsamaye mo le lona le tsamaileng teng. Ho bohlokwa haholo ka hore he o le motho, o tsebe ka tsa setso sa hao.

Hangata ke kgetha ho ya tliliniking, ka hore clinic ya rona ha se gole haholo, e haufi ene ba kgona le hore ba ka o fa meriana yohle ya sefuba le hore ha o batla ho hlabela sefuba, ba kgona ho hlabela hore se ke sa o tshwara hape. Le ka lebaka la hore dipetlele tsa rona di gole haholo, ene e le hore hangata dipetleleng tsa rona ba thusa batho haholo ba e lo reng ba lemetse haholo le batho ba e lo reng ba hloka thuso ka pela, ke moo hangata ke kgetha ho ya tliliniking.